Ndzo loko ndzi xava movha hi ku tirhisa baloni ya ku hakela, swi ni khombo ra ku baloni a ni yi ta ni hakelela. Loko se ndzi ta va ndzi ndzi hetile ku hakela, ndza ha tlhela ndzi hakela kambe eka baloni. Leswaku ni swi swi boheka ku ndzi fanele ndzi ya lomba mali kun'wana ndzi tlhela ndzi yi hakela.

Pfuna swi pfuna na ku na ku hunguta vugevenga hikuva sweswi na famba ndzi ya edorobeni loko ndzi teka mali ndzi hlangana na xighevenga, vanhu va tekeriwa timali masiku lawa. Se swi na swi na nkoka swinene loko foni mali yo va yi yi yi nghenile eka selulafoni ya mina, na kota ku hakela xibalo xa xo fana like DSTV ndzi hakela ndzi ri kwala kaya, ndzi nga ha zi ndzi ya a dorobeni kumbe na ha vhakela bangi. Ndza kota ku endla swo tala ndzi ri kwala kaya ndzi nga zangi ni ya kwale . Leswi hungutaka ku ri na ku spend mali ya ya ya transport-i ya ku khandziya, swi ndzi hungutela na sweswo.

Lexi ndzi nga xi vona hinkwenu a yi a yi kumi timali to fana, van'wani a va fikeleli ka liya leyo durha ngopfu. Hambi ku ri yaleyo durha ngopfu na yona i na swi ta swi kona swo biha hi hi yona. Ko va ku leyintsanana ya ntsengo wa le hansi na yona ya kota ku pfuna laha yi nga ta va yi pfune kona, hikokwalaho ka ku munhu u va a nga nghenalelanga e xifunengeto xin'we. Nkarhi wun'wani ma kuma lava lava lava van'wani va va va va maxaka va ta pfuna na vona. So kwalaho munhu a va ka a ringete kona a swi fani na njiya ya va ri njiya a yi fani na muroho.

xikweleti ebangini i lava a i i va a kha a lava ku tirhisa mali i va a nga ri na mali ende xikweleti xa le bangini xi chipile, ti-interest ta kona ti va ti ri leto ta ta ntsengo lowuntsanana. Hikuva abangeni naswona, u kota ku hakela kahle va ku pimelapimela kahle. Hikuva eyi eka vanhu lava va machonisa lava va kumekaka matikoxikaya, mi ta kuma va ku ti-percent fifty phesente. Naswona bangi hi yona leyi munhu yi nga n'wi lombaka mali yo tala naswona munhu u lomba mali swi vula leswaku wa qualify-a. Loko o ze munhu a teka personal loan swi komba ku wa wa fikelela, a hi munhu un'wana na un'wana a tekaka personal loan ku.

Yi na vunghozi swinene. Hikuva loko se ri fika siku ra ku hakela u fanekele ku u hakela mali leyi u n'wi kolotaka yona va machonisa, u kuma ku wena a wu tshembele leswaku siku leri ra so u ta kuma mali, ivi u nga yi kumi loko va ta vamachonisi va ba vanhu lavawani. Va swi kota ku teka tinhundzu ta wena naswona va machonisa vo tala, bindzu ra vona kumbe ebindzu ra vona, swi va swi nga ri enawini. Hikuva sweswi ndzi ta lomba xikombiso ndzi lomba five hundred, va ku yi vuya na fifty percent, ka five hundred liyani ndzi fanele ndzi hakela two hundred and fifty, laha ebangini a a yi ta ndzi chipela swinene. Swi na vunghozi lebyikulu. Va machonisa va karhata swinene, va teka nhundzu, va ku ba, va ku dlaya nkarhi wun'wani.

Loyi a xavaka yindlu ro sungula, mina ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a sungula a endla vulavisisi. A sunguli a vona jarata ra kona a chekacheka a tlhela a cheka na na le ka vamasipala ku himpela yindlu leyiwani i ya n'winyi loyiwani. A nga tekeli ku humesa mali a nga se vona yindlu hikuva vanhu sweswi va scam-a vuxisi byi le henhla ngopfu sweswi. Se swi kahle munhu loko a xava yindlu a a make sure ku ri u katsa na loko a ri na loyara a katsa loyara ya yena, kumbexana a katsa na maphorisa hikuva sweswi ku bihile.

Ku pfuniwa ka swiendlo swa dyondzo, ku hakela ku fana na tuition fees, yi hakela ndhawu yo tshama ya accommodation. Ku xava swakudya na ku ku hakelela tibuku. Ku hakela endzhaku ka dyondzo, loko munhu a kha loko hi huma eka eka NSFAS so .

Ku munhu a u fanele a endzela tindhawu to fana na vo home affairs leswaku va fanele va ku kambela ku leswaku himpela wa wa fanela na. U fanele u va u ri muakatiko wa Afrika-Dzonga ku kumbe ku tshama hi nawu. Ku va u ri karhi wa vadyuhari sixty wa malembe ku ya henhla. Ku va u ri karhi u kombisa ku pfumaleka ka mali kumbe leswaku a wu tirhi. Ku hlanganisa leswiwani swilaveko ku laveka e ID ya Afrika-Dzonga na swi certificate u komba ku himpela i wa kwala.

Leswi swa pfuna swinene hi mhaka ku ri, munhu u seyivha u hlayisa mali leyi a fanele a yi tirhisa for transport. Masiku lama hala matikoxikaya hi na swiphaza, laha munhu a nga kotaka ku xava xixevo, swilo swin'wana na swin'wana leswi a swi lavaka handle ko ya ekule le dorobeni. Loko mali a ze a va na yona ka selulafoni wa kota ku yi tirhisa swin'wana na swin'wana leswi a swi lavaka. Hikuva masiku lawa na na mali va ku nyika emakuleni eswiphazeni.

U lava u tirha ntirho wa wa mfumo naswona i khale u tirha ntirho lowu. U twile eka xiyanimoya leswaku u nga kuma credit card wa ri lava khadi leri hi ku hlamuseta munghana wa wena. Ndzi lava khadi leriwani hi mhaka ku loko ndzi chekini ntsengo wa rona ma-charge-lo ya rona ya le hansi swinene ni ta hamba ni kota ku saver mali naswona na swi kota ku sendela mali munhu wa le handle na swi kota ku no va ni hume trip ni tirhisa khadi leriwani ni twe xinavetiso lexiwani eka rhadiyo va xi navetiso so ni teke na ti-number .

Hi ku hlangana swi vula yini? Loko munhu a hlayisa mali hi yexe a yi na leswi a yi na leswi vuriwaka ti-interest hi xilungu loko munhu a hlayisa mali hi yexe kati loko munhu a hlayisa le bangi ya kota ku tswala yi kula yi ya mahlweni .

Ndlela leyi ni yi tivaka kokwani va fa va kuma wun'wani wa xaka loyi a nga ta hamba a va dendela hikuva ku na mali leyi a nga ta holeriwa yona hi mfumo loko a ta va munhu loyi a kha a pfuna kokwani hi ku masiku lawa loko u dendela munhu ku na mali leyi u yi holaka na wena se kokwana va nga kuma munhu leswaku munhu a hamba a va dendela munhu loyi a tshembekaku.

makhadi hinkwawo ma ma pfumela ku xava ku fana na khadi ra ka Capitec na rona ra pfumela ku xava eka internet-i na khadi ra ka FNB, khadi ra ka ABSA hikwawo ma pfumela ku xava.

Xana ndzindzakhombo wa xilahlo wu katsa yini? Ti hi ku hambana tin'wani ti katsa ku hi mi nyika homu na bokisi, swakudya

Mhaka ya ya technology yi olovise leswaku hambi ni ri kaya na kota ku hakela swikoloto leswi ni nga na swona. Hambi ni ri kaya a na ha ze ni boheka ku ya town ni ya hakela kona na kota ku hakela ni yo tshama kaya ni titshame exitulweni kumbe ni tshama kun'wana na kun'wana. Kun'wana na kun'wana la ni nga ta ni ri koho ni nga va ku ni ri kona na kota ku va hakela na kota ku xava airtime kwala na kwala na kota ku hakela munhu vatirhi na thola vanhu va tirha ni tlhela ni va hakelela kwala ni nga ha zi na bangi ni ya .

I ku va swi endliwini va kota ku pfula banki loko ti bangi va va ya va ya va pfule banki leyi endliwaku ku yi va na ti-signature to fika tinharhu swi endla ku mali yi hlayiseka na swilo swa vona swi hi ku tshembana ku lava vo swi tiva ku mali yi le kwihikwini naswona vanhu lava sayinaka a hi vanhu lava nga maxaka i vanhu lava va tlangaka na vona ku hava ku va nga endla vutsotsi.

xikolo hi mhaka ku xikolo mina ni seketela pulani ya ku ku akiwa xikolo hi ku eka xikolo hi ko vana va nga ta kota ku ku dyondza ku dyondza kona because loko vo sungula hi mabindzu va nga ri na dyondzo ya kona a mabindzu a ma nge fambi kahle se loko ku ri na xikolo xikolo va ta xi ta xi ta kota ku va dyondzisa mabindzu lamayani then va kota ku ma fambisa kahle ma nga vi.

Xana ku ku tsala swilaveko swa wena swa timali ehansi swi nga pfuna njhani eka riendzo ra wena ro karhi wo leha ro aka rifumo? Swi ta ni pfuna leswaku ni kota ku tiva ku sweswiwani ni xota hi mali yo fika kwihi leswaku swilo swa mina swi ta ta ni fambela kahle.

Ni nga vhakela branch ya le kusuhi la ndzi tshamaku kona. Ndzi nga vhakela branch kumbe ndzi nghena eka internet kumbe ndzi ndzi va .

Account ya Capitec na FNB. Capitec loko munhu no senderiwa mali hi munhu wa ka wa ka Capitec yi namba yi komba hi nkarhi wolowo loko no senderiwa mali hi munhu wa FNB a nga endlangi leswi vitaniwaka ku ri immediate immediate yi teka nkarhi yi teka twenty-four to forty-eight hours.

Ti-account tin'wani ti lava leswaku mali yi tshama nkarhi wo leha yi nga susiwangi naswona ku humesa mali nkarhi hinkwawo ntswalo wu nga hunguteka swiendlo swo karhi swo account swi tlhela swi yi koxa ku hakela mali leyi ndzi nga yi langutelangi.

Mhaka leyi ya ya ku va va machonisa va tshova swirho a hi mhaka ya kahle nakan'we hikuva xo sungula business ya vona a yi le nawini naswona ti-percent leti va ti tirhisaku ti va ti ri henhla swinene se kahlekahle business ya vona a hi yona a hi yonayona a ni yi seketeri nakan'we.

Mhaka yo hakela hi app swa olovisa swinene hikuva loko ni hakela hi app ni ta saver mali yo khandziya leswaku ndzi ya edorobeni ndzi tlhela ndzi vuya loko ndzi hakela hi app swa ndzi swi ndzi hlayisela mali leyi a ni fanele ni hakela hi yona, naswona na kota ku hakela munhu ni nga zangi ni ya humesa mali ebangini na kota ku endla xin'wana na xin'wana lexi ni xi lavaka na kota ku hakela khadi ra mpahla khadi ra swin'wana ni kolotaku swona ni ri kwala kaya ni nga ni nga zangi ni ya helo.

Vanhu lava nga hakeriki mhaka ya ya ndzindzakhombo ndzi nga va tsundzuxa leswaku siku ra khombo a ri tshuki ndzi tlhela ndzi swi engeta nakambe siku ra khombo a ri tshuki loko swilo swi nge se va humelela va ta swi teka tanihiloko swi olovini, xiyimo xo pfumala ndzindzakhombo xa tika bokisi ra durha swinene.

Mina airtime leyi ni yi xava ni ndzi yi xavaka yi tekaku nkarhi i airtime ya ka Telkom hikuva ka Telkom loko ni chela airtime na ku ndzi chela airtime ya thirty rhandi, va tlhela va ndzi nyika airtime ya thirty rhandi ya mahala leyi ni nga kotaka ku fona ni endla hinkwaswo hi yona, liya yin'wani yi va yi seleke balansi ku kha ku tirhela yo fona leyi ndzi hi yona ndzi chela na ku yona loko ndzi chele hundred rand va ndzi nyika hundred rand leyi hundzeriwaka after masiku ma seven leyi expire-raka after seven days.

Ya ndzi vona swi fanerini swinene hikuva swo fana na mhaka ya cash send a yi lavi khadi a yi ze yi lava khadi hikuva nkarhi wun'wani ku va ku ri na swilo swa emergency loko munhu a tirhisa cash send, a yi hlweli no hatla yi nghena yi endla leswo yi ta teka siku i vheta yi nghenela nkarhi karhi yi nghena eka nkarhi wolowo swi nga yi hi ku i weekend i mugqivela kumbe soto, nkarhi wun'wani na wun'wani loko va yi endla cash send ya nghena.

Vantshwa ni nga va tsundzuxa leswaku loko va nghenelela eka swipano swa switokofela swi ta va pfuna swinene leswaku va lulamisa vumundzuku bya vona naswona loko munhu a a nghenelela eka swa switokofela, a swi vuli ku se i mukhegula munhu un'wana na un'wana i na vumundzuku hi ku loko munhu a nghenelela eka mhaka ya switokofela u ta kota ku veka mali, loko se swi tlangela yena a kota ku tirhisa mali liya a nga ha no ti makela yindlu ku tanihiloko u ri munhu u fane u huma xitandi i va na xitandi xa wena hi ku loko mi kha mi tshama eka n'wina ani na wehe hi le ka wena i fane i kuma xitandi.

Loko ndzo va ndzi ri karhi eka xiphemu xa vutomi na ku hanya ndzi nga ya ndzi ya lomba mali ka ma machonisi hikuva swi va swi bihile hikuva vamachonisi va ku hatla va pfuna munhu hambileswi malondzelo ya vona ya chavisaku nkarhi wun'wana.

Leswi va bangi va nga lavaka swona va ta lava xilipi xa tin'hweti tinharhu leswaku va ta kota ku cheka, xin'wana va nga xi lavaka i leswaku layisense ni na yona na naswona.

Munghana wa mina ni nga n'wi kombisa leswaku laha ku lomba mali swi na khombo swinene swi nga endla leswaku loko o jump-a n'hweti yin'we ya nga hakeli swi nga endleka va ta va ta n'wu ba kumbe va n'wi tekela fridge, kumbe xin'wana xa mali yo tlula leyi nga xiswona hi ku vamachonisa vo ka va nga ri enawini naswona mali ku lomba mali ka inani tiphesenti ta kona ti va ti ri henhla swinene ta chavisa u ta hakela u nga heti.

Ndzi vona swi ri na nkoka swinene leswaku muti wun'wana na wun'wana wu va wu ri na ndzindzakhombo hikuva siku ra ngati a ri tshuki naswona swi va swi fanerile leswaku loko se swi tlhe swi suka swi endlekini va tshama va ti lulamisini va nga ha fambi va ya hala na hala va ya lomba timali.